I-Discovery Soccer Park, i-Wanderers noma iKhara Khara Indoor Stadium njengoba ihlomele kahle imicimbi yezemidlalo eyahlukahlukene futhi ikwazi ukwamukela ukubamba iqhaza kumphakathi. Ezinye izinto zihlanganisa izakhiwo zezemidlalo eziningi, njenge-Elizabeth Sports Park noma i-Gulf Sports X, ezaziwa ngekhwalithi yazo nokufanelekile kwemiqhudelwano emikhulu, uhlobo lwezimidlalo, izakhiwo ze-MultiSports, izinsiza ezikhethekile, amandla nosayizi, izihlakani nezibukeli, amakhamera okushuthela nezindlu zangasese kanye nokunye, lokho kungalethelwa izinkampani ezinkulu zakwa-MultiSports.

Umgqugquzeli womphakathi kumele azi ukuthi ukuthonya ngempumelelo abalandeli abaningi ukugqugquzela kwenkundla yezokuxhumana, kufanele agxile kukho ukudala okuqukethwe okubandakanyayo, ukukhuthaza umphakathi uqinile nokugcina ubuqiniso. Lokhu kuhlanganisa ukuqonda izethameli zakhe, ukuhlinzeka ngokuqukethwe okubalulekile nokubalulekile nokuhlanganyela ngokugcwele nabalandeli ngokusebenzisa ukuxhumana nokusebenzisana.

Yebo, ikhona. Izibonelo enginazo imidlalo efana ne-basketball, ukubhukuda nebhola likanobhutshuzwayo kanye nemisebenzi yomuntu nje ngamunye njengokufunda, ukudlala imidlalo yebhodi nokuphishekela izinto zokuzilibazisa ezifana njenobuciko nemisebenzi yezandla.

Ukufundisa ngempumelelo imidlalo yendabuko noma yesintu ezinganeni, ukuba ngigxile ekukhetheni imidlalo ehambisana neminyaka yobudala, ukunikeza imiyalelo ecacile kanye nokukhuthaza indawo enhle nehehayo, ngigcizelele izici ezijabulisayo nezokuhlalisana zizala umdlalo futhi ngibekezele njengoba izingane zifunda imithetho futhi zithuthukisa amakhono azo.

Eyayingijabulisa kakhulu ukuthi babengabangani beqiniso kanti nomdlalo we-game esasiwudlala kwaku umdlalo wokuqinisa ubudlelwane esasinabo nabangani siphinde futhi sibe nemibono yokubonisana ukuthi sizowina kanjani nokuthi futhi sikhulisane ngokubambisana nokuthi sichithe isikhathi sindawonye, sibonisane ngezinto ezihlukene ngokwemidlalo yethu ye-game. Kanti futhi sishere namaqhinga okuphila futhi ukuthi singaphinde sibonane kanjani njengoba sesizoqeda ukudlala leyo-game yalolo suku nokuthi futhi siphikisane ngokuzwana nangokuthembana nangokuzwana kobhuti njengabangani.

Ezemidlalo zinikeza amathuba abalulekile okuthuthukisa ubuholi namakhono okuxhumana ngokusebenzisana. Abasubathi bafunda ukusebenzisana, ukuxhumana ngokuphumelelayo nokukhuthaza abanye, okuyizo izimfanelo ezibalulekile zobuholi obuphumelelayo. Ngaphezu kwalokho, ukubamba iqhaza kwezemidlalo kukhuthaza ukusimama, ukuxazulula izinkinga namakhono okwenza izinqumo, konke kubalulekile ezindimbeni noma ezindimeni zobuholi.

Ukujabula kwami noma umuzwa omkhulu engawuthokozela kakhulu mhla ngibukela iqembu lami elikhulu lidlala, ladlala iqembu lami lawina ngamagoli angaphezu kwa-ten. Lapho engajabula khona kakhulu, usuku lwami lwaba luhle ngokuba iqembu lami lakwazi ukuba likwazi ukuba libambisane njengeqembu, likwazi ukuthi libonisane libe nokuzibophezela ndawonye, likwazi nokuzimisela libambisane nezimo phakathi kwi-pitch la bebedlalela khona nokuxazulula ukungqubuzana bebenakho, ukusethwa kwemigomo kanye nokuphumelela njengeqembu, lokhu kwangithokozisa kakhulu ngoba engingasoze ngakhohlwa kuze kube.